Tshanga tshi dzhenelela nga maanḓa kha mitambo ya miṱaṱisano ine vha vha tshi khou tamba na zwiṅwe zwikolo vha dzhenelela kha bola ya milenzhe, vha dovha vha dzhenelele kha bola ya zwanḓa na migidimo, vha dzhenelela nga maanḓa kha mitambo tshikoloni tshine nṋe nda dzhena khatsho.

Nṋe ndi vhona unga vha ṱangana na vhuleme ha uri vhunzhi ha vhathu a vha vha tevheleleli kana a vha tevheleleli bindu ḽavho. Nṋe ndi vhona unga muthu ane avha a kho ita zwithu zwine a zwi funesa zwine avha a kho zwi ita nga mbilu vhathu vhanzhi a vha zwi dzhieli nṱha, nṋe ndi vhona unga zwine vha nga ita uri vha kunde ndi musi vha tshi khou ita zwithu zwine vha to zwi funa vha dovha vha zwi ita vho ḓi funga vha u ita zwithu zwa ngoho zwine kharali zwi tshi ḓo thusa vhaṅwe vhathu, zwavha zwi tshi khou vha thusa zwa vhukuma vha songo sokou ita vho ḓi funga vha tshi kho ita zwithu zwine zwa savhe ngoho.

Nṋe ndi vhona unga muthu u guda nga u kundelwa ngauri u kundelwa zwi avhavha zwino wa vhuya wa kundelwa luthihi uya guda wa thanyela na zwa uri zwo ita uri u kundelwe ndi zwifhio wa zwi dzhiela nṱha tshifhinga tshiḓaho zwi tshi itea wa si tsha dovha futhi wa kundelwa.

Tshifhinga tsha mutambo tshine tsho ita uri ndi tshiwane ndi tshifhinga tsho fhedzisela tshifhinga tshine ha vha ho sala tshifhinga tshi sigathi ndi tshone tshifhinga tshine tsha tshuwisa uri havhala vhathu vha khou kundiwa.

Zwe nda zwi guda ndi tshi kho ṱalela mutambi ane nda mu funa ndi zwauri muthu ha neti ende muthu ha nyami a zwi ambi zwori tshifhinga tshi tshi khou swika hune ra khoyo khunyeledza zwikho amba uri ri ḓo khunyeledza ri songo kunda.

Nṋe uya nga nṋe ndi vhona unga u tamba mitambo zwi a thusa vhana uri vha sa ofhe vhaṅwe vhathu vha kone u ḓi ambela. Zwi thusa uri hezwinoni kha musi vha khou tamba na dziṅwe thimu kana vha tshi kho dala henefho hune vha khoya u dala hone vha savhe na nyofho vha kone u amba na vhaṅwe vhathu, vha kone u ḓowela vhaṅwe vhathu. Nṋe ndi vhona unga zwi thusa uri ṅwana a savhe na nyofho, asa ofhe vhathu zwa dovha zwa thusa uri ṅwana a kone u ḓi ambela.

Nṋe mutambo une nda nga fanela uvha hone if tshikolo tshanga tshi tshi khou ita muṱaṱisano ndi bola ya zwanḓa. Bola ya zwanḓa ngori mini ngori bola ya zwanḓa ndi a i konesa ende ndi i funa nga maanḓa ndi ngazwo ndi tshi nga nyaga uri bola ya zwanḓa ivhe i hone.

Nṋe ndi vhona mbekanyamishumo heinoni yo thusa uri vhaswa vha dzule fhasi vha thetshelese mbekanyamushumo heyi ya mitambo zwo vha thusa uri zwi vha bvise dzi badani kana zwipotoni hanefho hune vha ḓo vha vha hone vha kho ita zwi si zwavhuḓi, zwino nṋe ndi vhona uri mbekanyamushumo yo vha thusa nga maanḓa nga maanḓesa uri vha bve zwiṱaraṱani.

Zwine nda nga thoma nga u zwi ita ndi u vhona uri vhana vhanga vhoṱhe vha na zwiambaro zwine zwo lugela u tamba bola na zwienda zwine zwo lugela u tamba bola.

Nṋe ndi vhona unga ndi zwa ndeme nga mannḓa uri vhaswa vha ḓi dzhenise kha mitambo ngori zwi a vha thusa nga maanḓa kha matshilo avho a ḓuvha na ḓuvha ngauri havhaḽa vhathu vho no tamba mitambo vha vha si tsha ofha vhathu vha vha tshi kona u diambela. Nṋe ndi a tendelana naḽo heḽi ḽa uri vha vha vha tshi kho kona u tandulula thaidzo kana u tandulula dzi khuḓano nṋe ndi a ima naḽo ngauri vha vha vho bva zwiṱaraṱani hune vha ḓo vha vha khou daha mafola vha khou ṅwa mahalwa zwino havhala vhathu vha vha vhono vha na tshenzhemo na zwithu zwinzhi vha vhono gudesa zwithu zwinzhi.

Nṋe ndi vhona unga zwine zwa ita uri fhethu ha mitambo hu swikelelee ndi ngauri vhathu vho ḓivhudza vha kho ṱoḓa u vha na zwiṅwe zwithu vhutshiloni kana vho ḓi imisela u guda.

Zwina vhungoho nga maanḓa zwine zwa kho ambiwa ngauri zwithu zwine muthu avha a kho ita zwi tshi khou bva mbiluni yawe kana a tshi kho ita ngori u kho zwi funa u zwi ita o ḓi funga a si na ndavha uri a tshi zwi ita hu do itea mini mara u zwi ita nga heiḽa nḓila ine u kho nyaga uri hezwi o zwi ita hu savhe na mbudziso kana hu savhe na vhukhakhi.

Ndi nga vha ṱalutshedza uri u tamba mutambo ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori zwi ita uri ṅwana wavho vhone a sa ofhe vhathu a kone u amba na vhaṅwe vhathu a kone ha futhi u dovha a ḓi imisa nga ene muṋe futhi a dzule a na mutakalo wavhuḓi ngori u tamba mitambo zwi a ita nyonyoloso. Zwino ṅwana wavho u ḓo kona u amba na vhathu a dovha futhi a vha a si tsha kona ofha vhathu u a kona uri hezwi noni kana a na dzi thaidzo a kone u dzi tandulula.

Zwine miṱa i nga ita zwone vhanga litsha u vha nyadza vhana vhavho vha vha gudise uri muthu u fanela u vha murangaphanḓa vha vha gudise uri murangaphanḓa u tshilisa hani u ya u ambisa hani nṋe ndi vhona unga zwi nga thusa nga maanḓa.

Nṋe ndi vhona vha tshi kho pembela nga nḓila ine yavha i ya vhuḓi kana yo eḓanaho ngauri na wana havhala vhathu vha wina mitambo ni ḓo wana vho takala vha tshi kho imbelelela vha tshi khou dzhaiva, vha tshi khou dzhaiva, vha tshi khou tshina zwino nṋe ndi vhona unga vha vha kho pembela lune lwo eḓanela.

Ndo vha ndi tshi ḓo ṱuṱuwedza tshikolo tshiṅwe na tshiṅwe uri vha ite zwo tambisa vhana mitambo ngori u ṱambisa vhana mitambo zwi a ita uri vhana vha ṱanḓavhuwe na ṱhohoni, zwi a ita uri vhana vha sa ofhe vhadededzi vhavho, vhana vha kone u amba zwavhuḓi na vhaṅwe vhathu vhana vha ita nyonyoloso. Zwino nṋe ndi vhona uri nda ḓo vha vhudza uri mitambo ndi ya ndeme nga maanḓa ngauri ivha i kho ri ḓisela zwithu zwinzhi kha mitakalo yashu na kha mivhili yashu.

Tshifhinga tshe rine ra ḓo wina nga thimu yashu ndo vha ndo takala nga maanḓa ndo vha ndo takala nga maanḓa ngori ro wina nga hetshiḽa tshifhinga tsho no to pfi ndi tshifhinga tsho fhedzisela ya mbo ḓi kora. Hezwo ro imbelela ro takala nga maanḓa ngori ro vhona uri rovha ri kho ḽiwa mara ra ḓa ra kunda nga nḓila ine a yo ngo pfesesea zwavhuḓi ngori hetshila tshifhinga u tonga hovha ho sala minete muthihi fhedzi ya mbo ḓi kora i tshi to kora fhedzi tshitiriri tsha vha tshi kho lila uri bola yo fhela heḽia ḓuvha ndi nga si ḽi hangwe ndo vha ndo takala nga maanḓa.

Ndi vhona unga mbekanyamushumo heiḽa i nga shuma nga maanḓa ngori i ḓovha i khou ṱuṱuwedza vhaswa uri mitambo ndi ya ndeme hone kharali vha tshi khou tamba mitambo vha wana mini i vha ḓisela mini kha mivhili yavho i vha ḓisela mini mihumbuloni yavho ya dovha hafhu futhi ya vha funḓedza mini.

Mutambo une nda takalela u tamba ndi bola ya zwanḓa, bola ya zwanḓa ndi i funa ngauri i ya mvumvusa tshiṅwe tshithu futhi ndi a kona nga maanḓa ngori ndi a konesa u gidima.

Luimbo lune nda kha ḓi to lu humbula zwavhuḓi ḽa zwi dade ndi huhulu "lili ṅwana ṅwananga, lili ṅwana, ṅwananga lili ṅwana ṅwananga khotsi vha ya vhuya vha vhuya na nnyi vha vhuya na donga, donga ṱoḓa kusikana".

Nṋe muthu a zwi wana musi o ḓi dzhenisa kha zwa mitambo ndi zwauri vhunzhi ha vhathu vha vho bva zwiṱaraṱani vha wana na mbuyelo ya uri mivhili yavho i dzule yo takala tshiṅwe tshithu vha beba vha ya wana na nḓivho kana vha ya kona u kona u shera na vhaṅwe vhathu dzi thaidzo dzine vha vha nadzo.

Mitambo i wanalaho tshikoloni tshanga hu na bola ya milenzhe ya vhatukana na ya vhasidzana, ha vha na bola ya zwanḓa ha vha na rugby ha vha na voḽi boḽo.

Miṅwe ya mitambo ine nda i tamba ndi tshi khou aluwa ndo tamba mutambo u no pfhi uḽu, nda tamba mutambo wo no pfhi ndode, nda tamba mahunḓwane, nda tamba tshankhokhoi.

Ndi kho to amba vhungoho nṋe a thi muthu ane a ṱalela dzibola zwinzhi zwa zwithu zwa dzi bola a thi tu zwi ḓivhesa zwavhuḓi bola a thi i ṱaleli.

Ndeme ya u ita nyonyoloso ndi ya uri musi muthu a tshi khou ita nyonyoloso zwi ita uri muthu a dzule a na mutakalo wavhuḓi a na mutakalo une ndi wa vhuḓi.

Thi thu vhuya nda ḓi wana na ḽiṅwe ḓuvha na ḽithihi ndi tshi kho to bva ya ndi tshi kho ṱalela bola zwino a thi a thi thu na nḓivho nazwo.

Nṋe ndi vhona unga muthu ane ha thu ita nyonyoloso lune lo fanelwa a zwongo khakhea uri vhathu vha mu vhudze uri a nga si kone u dzhenelela ngauri arali ndi a dzhenelela houḽa mutambo vhathu vha ḽuze vha ḓo uri ndi ene u ita uri vha ḽuze, zwine zwi sala zwi si tshavha zwavhuḓi musi vhathu vha tshi khou vhudza uri ndi iwe wo luzisaho thimu.

Ndi a zwi takalela nga maanḓa musi ṅwananga a tshi ḓi dzhenisa kha mitambo ngauri musi a ḓi a tshi ḓi dzhenisa kha mitambo zwivha zwi khoto sumbedza uri hoyu ṅwana na u kho zwi takalela kana nga linwe ḽa maḓuvha a u ḓo ḓi wana a huṅwe fhethu ngauri u a kona u shumisa tshifhinga tshawe zwavhuḓi.

Ee, nṋe nda tshi nyaga u shumisa tshithu ndi a thoma nda ya kha vhuluvhidza vhudavhidzani uri ndi tshi vhone uri i tshi tshithu nṋe tshi nga ntakadza hani tshi nga ambarisa hani hone ndi tshi kho ḓo shumisa hetshi tshithu tshi shumisa hani tshi itisa hani.

Zwine nda zwi takalela nga dzi thonamennde vhuponi ha hashu ndi zwauri dzithonamennde dzi ita uri vhathu vha kone u wana masheleni havha vhathu vhane vha vha vha kho kona u rengisa vha ya kona u ya vha dzula hanefhaḽa vhavha vha khou rengisa, futhi tshiṅwe tshithu tsha ita uri vhana vhashu vha bve zwiṱaraṱani vha soko daha mafola no nwa mahalwa fhedzi vha ḓi dzhenisi nda kha zwa mitambo.

Netshedzo ine nda nga to i ṋea vhathu ndi kho amba uri zwine nda nga to vhudza vhathu ndi zwauri mitambo ndi ya vhuḓi nga mannḓa ende iya kona u ṱuṱuwedza kana u bvisa vhathu khou daha mafola u dzula zwiṱaraṱani hu ṅwa mahalwa u si khou ita tshithu.

Nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea na luthihi ngauri musi vhathu vha tshi hiking vha vha tshi kho gonya dzi thavha na mini zwino arali mvula i tshi khou na zwi a nyamisa uri vhathu vha suvhe kana vha we.

Nṋe ndi vhona unga tshithu tsho no ita uri muthu a ṱuṱuwedzee ndi musi vhaṅwe vhathu vhane vha vha tsini naye kana mashaka kana tsivhudzo dzi khonani a tshiri hezwi noni u ita zwithu vha mu ṱuṱuwedza vha renga vha mu khoḓa naye hoḽa muthu u a sala o ṱuṱuwedzea.

Nṋe ndi tshi kho to amba ngori neti muthu ane a to funesa bola kana ane a to fhedza tshifhinga tshawe a tshi kho ṱalela bola.

Nṋe ndi vhona unga havha vhathu vha afha vhuponi ha hashu vha kho kona u vha pfhumbudza vhana ngaha mitambo ngauri wana vhana vha tshi khou tamba mitambo ine yo fhambana.

Ngudo ine ya swika kha vhaswa musi hu tshi ambiwa nga nyonyoloso ndi a uri vha guda zwinzhi vha guda uri muthu uri avhe muthu ane avha wa mutakalo wa vhuḓi une hu tsireledzea ndi u fanela u ita nyonyoloso.

Ndi hune vhathu vha vhuponi hashu vha ṱuṱuwedza na hone uri vhathu vha fanela u ita zwa nyonyoloso hu ya vha na miṱangano ine ya vha u khou ṱoḓiwa vha aluwa uri vha ḓo kona u ḓa vha tambe dzi bola uri vhavhe vha tshi kho ita mini vha tshi kho ita nyonyoloso.